Ukuze ukwazi ukwenza indlamu ngendlela elungile okanye ngendlela encomekayo kwamele uzimisele uzilungiselele ucuphe, ulalele ingoma uyizwe ngaphakathi kwamele ukuthokozela loku ozokwenza ukuze kungene egazini before okanye ngaphambi kokuthi ubonakalise ngey'tephu okanye ngamanyathelo ozowathatha. Uzilungiselele ulungele ukuthi konke okwenzayo uzokwenza ngoba kuphuma enhlizweni futhi kuphumiswa uthando okanye unothando lalokho okwenzayo. Ngaleyo ndlela uzokwenza indlamu yakho okanye ukugida kwakho okanye ukudansa kwakho ngokwesintu uzokuzwa kusegazini futhi kuzozihambela, bathi ngesiNgisi it will flow.

Okubaluleke kakhulu ukuziphatha njengomuntu wesifazane, indlela oziphethe ngayo, indlela okhuluma ngayo nabanye abantu, indlela oqhuba ngazo esimeni ukuze ubonakale njengomuntu wesifazane ovelele, kubaluleke kakhulu kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane kumele akhumbule ukuthi akafani nomuntu wesilisa, yebo, babantu bobabili, kodwa indlela amele aziphathe ngayo kufanele ibonise ubuntu, ibonise inhliziyo ukuthi ubakhathalele abantu njengomuntu wesifazane angaba umama obalulekile wakusasa angaba u-anti okanye angaba wusisi umalume umalumekazi obalulekile owuthande okhonziwe kakhulu umphakathi ngoba indlela aziphatha ngayo iyamangaza futhi ibaluleke and iletha ukukhanya iletha ukuthula iletha uxolo nothando.

Mphakathi wami obalulekile, mphakathi osithandayo isintu, mphakathi okhusela abantu besifazane, njengoba senibona ukuthi amantombazane aseyadlula esigabeni sobuntombazane asengena esigabeni sobufazane. Kubalulekile nibabonise uthando, nibabonise ukubasengela, futhi nibabonise ukuthi yonke into abafuna ukuyenza bangakhona ukuyenza, ukuthi uwumuntu wesifazane okanye uwumuntu oyintombazane kunezinto angeke akwazi, akukho lokho, kodwa kufanele bagqugquzelwe yini njengomphakathi ukuthi qhubekani niziphathe kahle njengamatshitshi okanye njengabantu abesifazane ukuze nizokwazi kusasa ukwakha isizwe esihle nokuthi umphakathi onkana uyabaxhasa and futhi uyabavikela kubo bonke ubugebengu okwenzakalayo.

Ukudla okungenza ngikhumbule la ukuthi ngidabuka kuphi ngokuthi ngiphuma kuphi nanokuthi nguwubani, ukudla engakufundiswa umama, ngebhadi ugogo angimazi kodwa ukudla engakufundisa umama. Ukudla okufana nesigwaqane, isigwaqane ukudla ubhontshisi lo wasemakhaya o-brown ngokwebala and then kuzoba impuphu uwuhlanganise namanzi abilayo, lokho kukhipha ini? Isigwaqane. Loko kudla kungenza ngiziqhenye ngokuthi ngubani nguZulu ngiphuma kuphi nokuthi ngubani, futhi kungenza ngiziqhenya ngingesabi phambi kwabantu ukuthi mina ngikhule kanjani, ngikhule ngokuphi ukudla futhi.

Ibaluleke ngani na impahla yesintu egqokwa kumemulo? Isidwaba simele ubuntombi, ukuhlanzeka kanye nokulondoloza kwezifiso zomndeni. Kanti isixhwaya yona esibonisa ukuvalelisa ebuntombini. Okunye futhi ubuhlalu lobu intombi ebufakayo bona bumele uhambo lomuntu okanye iminyaka yokukhula.

Ukuhlolwa kokuqonda kwefilosofi yebantu, okokuqala kumele wenze imibuzo yombhalo nomlomo, written or oral questions, uhlaziye, ukuhlaziya kwezimo zempilo ama-case studies, ufunde izincwadi ezinemiyalezo yobuntu. Also, ukuhlola ukusebenza kwefilosofi yobuntu or yebantu yenza, kufanele wenze imisebenzi yomphakathi that is public service, ulingise imidlalo wenze ama-role plays, futhi wenze ngisho iphrojekthi yokucabanga siqu, that is reflective journal.

Ngizoxoxa ngengubo ekubizwa ngokuthi imibhaco. Imibhaco iy'ngubo zesintu ezigqokwa kakhulu ngamaZulu. Le y'ngubo lezi iy'ngubo zakudala, imibhaco yakudala ayifani nemibhaco yamanje. Imbhaco yakudala yayiveza umzimba bobuntombi, uma ngabe uwumuntu wesifazane ugqoke uzifihle ngendlela yomuntu wesifazane kodwa isikhathi samanje ngesimo semfashinini or semfashoni eseyingenile, uyathola ukuthi abantu manje sebehlanganisa izintu okanye iy'ngubo zomdabu ezingafani, bathathe from, bathathe esiXhoseni, bathathe esiZulwini, bathathe esiSwatini bahlanganise bekhipha ingubo yesintu. Ngokuhamba, kahle kahle ngoba ukuhamba kwesikhathi izinto okanye amasiko aya ngokuya ehlanganiswa ngoba befuna ukukhipha iy'ngubo okanye izinto ezibukeka zizinhle zikesikhathini samanje.